Ho molemo ho itsamaela ka koloi ya hao hobane di-taxi ha di ya tshepahala ha di maemong a matle polokeho ya rona jwalo ka bapalami ha ho re a bolokeha di-taxi-ng hohang.

Mokganni wa bese ya rona ya nomoro ya bone ha ka a re tshwara hantle maobane ha re tloha Gauteng re lebisitse Polokwane. Bese e tsamaile dihora tse kabang tse supileng kaofela e sa eme re sa kgone ho kena ntlwaneng re sa kgone le ho ikotlolla hona jwale re fihlile mmele ya rona e le bohloko moo re neng re tshwanetse ho fihla teng le boroko ha re ya bohlokwa ho monate hobane mokganni o ne a kganna ka lebelo le hodimo haholo.

Sena se ka bakwa ke hore dibese di theko e hodimo mafura a dibese a tura haholo mme batho ba bangata ba se ntse ba fumana hore ho tsamaya ka dikoloi tse tshwanang le marwana a mo le di-taxi wa potlaka athe bese e nka nako e telele ho fihla moo e yang teng.

Ke ikutlwa ke le maswabi haholo hobane ke tla fetwa ke kopano eo ke neng ke ikemiseditse ho e kena, mme jwale ke tla tlameha ho nka koloi e nyenyane ho potlakela teng le hoja ke tla ba kamora nako ka dihora tse mmalwa ka lebaka la tshireletsoho ya ka le bapalami ba bang haholo ntho .

Mokgwa ona o bebe haholo, mme o ne o bolokehile dibekeng tse mmalwa tse fitileng dibekeng tse mmalwa tse fitileng re hlokometse hore bapalami ba bangata haholo ba bomme le ba banana ba hlekefeditswe ke batho bana ba bakganni ba di-e-hailing jwale ke se ke na le kgwao kapa ha ke sa thabetse ho sebedisa di-e-hailing feela ona ke mokgwa o motle haholo.

Ke dula ke tshohile nako e kgolo le hanyane hobane moradi wa ka o sebedisa ditekesi ha a tswa sekolong mme ha ke ya lokoloha hohang le nna ha ke kalama taxi ke ikutlwa ke sa phutholoha hobane ha o tsebe hore kulo e tla qhoma neng kapa e tla hlaha ya ntlha e feng.

Ke hopola hore di-toll gate di tlamehile ho ba teng ke hlokomela hore ditsela tse nang le di-toll gate ke ditsela tse hlwekileng ke ditsela tse bolokehileng mme ke ditsela tse leng hore di tsamaye hantle. Ha o sheba ditsela tse senang di-toll gate o hlokomela hore ha di ya hlokomelwa ho hang.

Ha se ntho e ntle e etsuwang ho bakganni ba di-Uber kapa disebediswa tsena tse re di tlwaetseng ho di bitsa di-e-hailing ke ntho e bohloko ho setjhaba hobane dikoloi tsena di re thusa ha re palamisa, mme di re behe haufi kapa malapeng a rona mme le batho bano ba di sebedisang ke batho ba e leng hore ba ntse ba leka ho fepa malapa a bona. Ho a swabisa haholo re le setjhaba ha bana re etsa seo re se etsang.

Ke letsa ke le mona mafeteng ka potlako hle. Re kopa ambulance nkgono o se a re tsheheditse mona mme re hlokomela hore o fellwa ke moya mme hape re hlokomela hore wa fufulelwa mme mofufutso wa hae o tswa ka sekgahla se makatsang. Jwale re kopa ambulance re kopa le ho fumana tshwaro e tla fihla neng ka mora nako e kae nkgono o ka mona ka morao ka dikamoreng tse ka morao mme ambulance ha e fihla e fetele ka dikamoreng tsa morao feela re tlabe re ntse re le teng re ntse re leka ho thusa nkgono hore a be comfortable ebile hape o sa hlatsa re ntse re leka ho mo nwesa metsi le ho mo fa ho ka yang ka tlasa nko feela. o fumaneha hore dijo tseo le metsi o a di hlatsa.

Ke tla fihla ke hlalosetse beng ba sebaka seo sa dibese hore ka mokgo ba sebeditse nkgono ka teng ha ba mo sebetsa hantle ba mo rekiseditse tikete e sa nepahalang. Ha ka ba na le lethonyana la hore a ke a reke dipompong kapa mofaonyana hobane ba mo patadise tjhelete e lekanang le ya batho ba bang ha ba mo patadisa tjhelete eo a tshwanetseng ho e lefa ya batsofe.

Mathata a tjena ha ke wa rarolle ke wa qoba ka nako e kgolo le e nyane ha banyane motho o nketseditse phoso tseleng ke hangata ke itholele mme ke tsamaye ke qoba mathata ana ka ntho e nngwe le e nngwe e kenang le yona.

Ho ba bobebe ho tsamaya ka difofane le hoja tjhelete ya teng e santsane e le hodimo ka diranta tse mo tse kabang makgolo a mahlano ho bese feela sefofane se ya potlaka ebile se bolokehile haholo ho feta dibese mme o ka iphumana o fihlile moo o yang teng ka pele pele ho ka ntle le ditshitiso tse dingata.